Iingenelelo zokufuya iihagu, ukufuya iihagu inokuba liphumo elinemivuzo nengeniso. Iihagu zizilwanyana ezingondlekanga kancinci, zidinga indawo encinci kunye nokutya xa kuthelekiswa nemfuyo enkulu. Bangaphumelela kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya kubandakanywa ukutya okuchithwayo kunye nemveliso yezolimo ezenza ukuba zibe lukhetho oluzinzileyo. Ukufuya iihagu kunokubonelela ngengeniso ezinzileyo ngokuthengisa inyama, imfuyo yokufuya okanye umgquba wesichumiso. Ukongeza, iihagu zinganceda kulawulo lomhlaba ngokususa uhlaza olungafunwayo kunye nobutyhobo.

Ubunini bomhlaba kunye nophuhliso loqoqosho lwasemaphandleni. Ubunini bomhlaba bunokuba sisixhobo esinamandla sophuhliso loqoqosho kwiindawo zasemaphandleni. Ngokunika abantu basemaphandleni amalungelo omhlaba akhuselekileyo banokutyala imali kumhlaba wabo, baphucule imveliso yezolimo baze bandise umvuzo wabo. Oku kunokukhokela ekudaleni imisebenzi ngaphakathi nangaphandle kwefama kunye nokuvuselela imisebenzi yezoqoqosho yasekhaya. Ukongeza, ubunini bomhlaba buxhobisa uluntu lwasemaphandleni ukuba lulawule uphuhliso lwalo, luthathe izigqibo ngomhlaba nemithombo yalo, kunye nokwakha ikamva elizinzileyo.

Ukuthumela iimveliso zezolimo kwamanye amazwe kubalulekile kuqoqosho lwamazwe amaninzi. Ingenisa imali yangaphandle, idala imisebenzi kwaye ikhuthaza ukukhula koqoqosho. Ngokuthumela imveliso yezolimo kwamanye amazwe, amazwe anokuzuza kwiingenelelo zawo ezithelekisayo njengemozulu entle, umhlaba nobuchule. Oku kunceda ekwandiseni imivuzo yamafama, kuphuculwe ubomi basemaphandleni kwaye kwandise ukukhuseleko lokutya. Ukongeza, ukuthengiswa kwezolimo kwamazwe angaphandle kunokunceda ukukhuthaza ukutshintshiselana ngenkcubeko, ukwabelana ngolwazi kunye nokukhuthaza ubudlelwane borhwebo bamazwe ngamazwe.

Iiyunivesithi kunye neekholeji zidlala indima ebalulekileyo ekuxhobiseni abafundi ngolwazi nezakhono ezifunekayo ukuchonga amathuba okuthengisa kwezolimo. Ngomsebenzi wezifundo, iiprojekthi zophando kunye nokufunda ngamava, abafundi bafumana ukuqonda okunzulu kweendlela zeentengiso, ukuziphatha kwabathengi kunye nokutshintsha kweshishini lezolimo. Bafunda ukuhlalutya idatha yemarike, ukuchonga izikhewu kwimarike kunye nokuphuhlisa izicwangciso ezisebenzayo zokuthengisa. Ukongeza, iiyunivesithi kunye neekholeji zihlala zibonelela ngokufikelela kwiingcali zoshishino, uthengelwano kunye nezixhobo ezinokunceda abafundi bahlale besazi ngophuhliso lamvanje lwemarike kunye nezenzo ezilungileyo.

Ukuqesha abasetyhini kwifama yethu sisigqibo esicwangcwisiweyo, esiqhutywa kukunaka igalelo elixabisekileyo abanokuthi balenze kwicandelo lezolimo. Abasetyhini bazisa izakhono ezahlukeneyo, iimbono kunye namava anokuphucula imveliso yasefama ukusungula izinto ezintsha kunye nempumelelo iyonke. Ngokubonelela ngamathuba engqesho kwabasetyhini sijonge ukukhathaza ukulingana ngokwesini, ukuxhasa uluntu lwasekuhlaleni kwaye singene kwiqula elibanzi letalente. Eli nyathelo likwangqamana nokuzinikela kwethu ekukhuthazeni indawo yokusebenza ebandakanyayo.